Umehluko phakathi kokuvunwa kwezimboni ngesandla ukuthi okokuqala, izimboni noma izimbali ezivuna ngesandla zidinga isikhathi eside, zidinga ukunakekelwa zidinga ukuthi kusetshenziswe ama-gloves. Ukuvuna ngesandla okwesibili, kudinga abantu abaqeqeshiwe abakwaziyo abakwenzayo. Okunye futhi umehluko ukuthi mawuvula usebenzise amathuluzi amancane azokwazi ukuthi angayenzi umonakalo ubemkhulu ekuvuneni.

USipho okokuqala kumele aqale ahlole umhlabathi atshala ngawo izimbewu zamatisi ukuba ulungele yini ukuthi utamatisi kutshalwe. Okwesibili, uSipho kumele abheke, abheke isikhathi sokutshala satamatisi ukuthi isikhathi esilungele yini ukuthi singatshalwa utamatisi. Okwesithathu, uSipho kumele abheke ukuthi umhlabathi wakhe ngabe uvundile yini ngabe awunawo yini ama-pesticides?

Ukuvunwa kwamanzi womfula kusho ukuthi umlimi usuke enendlela yokuthi athathe amanzi ahambe aye emfuleni abuye achelele ngawo izitshalo zakhe. Izindlela abalimi abangathola ngawo amanzi wokuthi babheke imifula engashi ehlezi inamanzi isikhathi esiningi bese basebenzisa amaphayiphi wokuthi bakwazi ukuthi badonse amanzi kuze bazokwazi ukuchelela izimbewu zabo noma izitshalo zabo.

Umngani wami ngingambonisa ngokuthi okokuqala imali eyokuqala ukuthenga iy'nkomo lezi afun'ukuzifuya izinkomo ziyabiza. Okwesibili indawo kuzomele athenge indawo ezobankulu ezokwazi ukuthi inele lezinkomo. Okwesine, ukudla kwezinkomo okuhlanganisa amanzi ezowaphuza, utshani ezizobudla kanye nezintsha ezizoyisebenzisa bese kuba ezinye izindleko zokukhokhela abasebenzi nendawo izinkomo la ezizolala khona isibaya kuzomele ikhandeke leyo ndawo.

Abalimi bangasebenzisana namabhizinisi asemphakathini njenge zitolo, bangathatha ukudla okungathengiseki ezitolo noma okudala bakunikeze izilwane zabo okusaphephile kodwa ukuba zikudle noma bangathatha ukudla osekumoshekile bakuthathe bakufake emhlabeni wabo benze ngawo umanyolo. Bangasebenzisana futhi nama lestjulanti ukuthatha ukudla okusalile okusaphephile ukuthi kudliwe banikele ngakho emphakathini ukunciphisa indlala.

ULebo angaqala ngokubiza ochwepheshe bezinkomo noma udokotela wezilwane aqale bahlole izinkomo ukuthi zilungele yini. ULebo angaqinisekisa ukuthi izinkomo zihlezi zinamanzi a-clean. ULebo angaqinisekisa ukuthi la kuhlala khona izinkomo kuhlezi kunamanzi zizokwazi ukuthi iy'nkomo ziphole zingashisi ukuze kusheshe konakale ubisi.

Abasebenzi kuzomele baqale bathole ukufundiswa ngokuvuna izitshalo ezithambile bazi ukuthi zithintwa kanjani ngokuhlukana nangokuhlukana kwazo. Abasebenzi bangasebenzisa namathuluzi amancane afana nezikero ukwenza ukuthi ababulali isitshalo sonke uma sebevuna. Abasebenzi okubaluleke kakhulu ukuthi kubekhona ama-program azobafundisa isikhathi nesikhathi ukuthi kuvunwa kanjani ngokuhluka nangokuhluka kwezitshalo ezithambile.

Indlela angazivikela ngayo ukugqoka i-PPE ephelele ngendlela futhi yakhona ukufaka izicathul'ezivalekile, ukufaka ama-gloves ukufunda imigomo yokuthi'setshenziswa kanjani ngendlela yakhona. Umuthi lo obulala iy'nambuzane ukufaka iy'buko ezovikela amehlo. Nokuqinisekisa-ke ukuthi ngisebenza endaweni evulelekile ezokwazi ukuthi ishay'umoya.

Okokuqala, ngingaqala ngokuthi kuhlolwe umhlabathi kwenziwe into abayibiza nge-soil testing ukuhlolwa komhlabathi ukuthi ungakwazi yini ukuthi uqhubeke nokutshala. Okwesibili, ngingathatha izimfundiso ezincane ama-trainings noma ama-workshops mayelana nokutshala ngazi ukuthi yini intekumele ngiyitshale kulo mhlabathi. Bese-ke okunye engingakwenza ukuthola umanyolo nokuthola ama-fertiliser ukunikeza umhlabathi wami amandla uqhubeke ukwazi ukuthi ngitshale kuwona.

Ukulima okujwayelekile imigqa yakhona ihlangene mincane ungakwazi futhi ukunisela ngemishini kanti ukulima okuphilayo imigqa yakhona iy'tshalo ihlukene, ihlukene bese futhi ukulima okujwayelekile bajwayele ukusebenzisa kakhulu amakhemikhali kanti ekulimeni okuphilayo basebenzisa kakhulu imvelo ama-chemicals abawasebenzisi.

Iphepha leli li-biodegradable liyakwazi ukuthi liphinde lisebenziseke ngingasho ukuthi li-renewable. Leli phepha leli linciphisa imfucuza yoplastiki. Leli phepha leli liyahambisana futhi nabathengi bamanje liqinile futhi liyakwazi ukuthi lisebenze ukufaka izinto eziningi nokugoqa kwezitshalo liyasebenza kakhulu.